Nna mo setsong sa rona re apara diaparo tsa mofuta wa setso, setso sa rona ke Sepedi. Di fetogile ka gonne setso sa rona sa gompieno o kgona go apara fela le ka hempe e le e sweu fela.

Ee, mo o ke nnete ebile o kgona go e apara gongwe le gongwe fa o batlang.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o bontle wa basadi ke wa seXhosa, ka gonne o tletse ka mebala e e farologaneng, e e leng pila, e e leng .

Nna ke nagana gore diaparo tsa setso tsa SeZulu le SeXhosa tsa basadi di tshwanetse go apariwa go le gongwe fela, fa go le mokete le ka di-twenty-four tsa September, e leng Heritage Day, letsatsi la setso.

Diaparo tsa setso di farologane. Sekao nka dira ka seaparo sa setso sa seVenda. MaVenda seaparo sa bona sa setso, mo morago ga bone, ba nne dilo tse sweu tse di circle-e, mme di ntse okare tsa circle-e tse sweu. O kgona go bona gore ke maVenda. MaZulu mo setsong sa bona, o kgona go ba bona ba apere kepisana ya lengao mo dimo ga tlhogo.

Fa mosadi a nyetswe kapa mosetsana, o tshwanetse go apara diaparo tse di sa ntsheng mebele ya bona. Mme diaparo tseo di khupeditse gore a bontshe gore o nyetswe, a itshwere sentle. Mme a apare le tuku mo godimo ga a tlhogo gore a sireletse moriri wa gagwe.

Seaparo sa seTswana se dirisiwa ka di materiale jaaka kotone le lesole. Kotone ke diaparo tsa seTswana di dirang ka kotone, e leng materiale o o leng bobebe le o . Mabaka a teng ke gore go phuthuloga le go tshega. Fa re re o phothulola, re bua ka matheriale tse di dirang ka go dira diaparo tsa seTswana le go thusa go fokotsa kgatelelo.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke go itshega le go itshega ka setso. Diaparo tsa basadi di bontsha ka setso le kgolagano le setšhaba, mme di thusa ka go dira kgolagano le setšhaba.

Nnnyaa, ga ke di leba, ke di bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng, ka gonne fashion-e ya gompieno e tletse thata ka masela a loreng ga a popota, mme le diaparo tsa teng ga di tshwane ka gonne ba dirisitse masela a leng kwa mafatshe a ko kgole.

Seabe sa go boloka seaparo sa setso ke go boloka ngwao ya boswa. Diaparo tsa setso di thusa ka go boloka ngwao boswa ya setšhaba le go dira kgolagano le setšhaba. Sa bobedi ke gore go itshesa ka setso, diaparo tsa setso di thusa ka go itshesa ka setso.

Ee, ke a dumela. Fashion-e ya segompieno e rotloetsa go lekana ga basadi le banna, ka gonne se ba se dirang ko letlhakoreng la banna ba kgone go se dira le ko letlhakoreng la basadi. Mme basadi ba segompieno ba kgona go apara diaparo tse di leng tsa banna, mme go sa e le tlhogo gore seaparo se ke sa banna.

Ditiragalo tsa hisetori, mokgato wa tshwanelo tsa basadi, go tloga ga se tlwaelege go ya go kgotlhela, go kgolaganya le go tshega ga basadi mo mokgatong wa ditshwanelo tsa basadi. Go fetogile ditsela tsa basadi ba apara yone tsela e e yone. Basadi ba ile ba simolola go apara diaparo tse di neng di kgolaganya le go tshega, jaaka diaparo tsa setso le tse di neng di seng tsa setso.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya fashion-e mo seaparong tsa setso fa ba kgona go lokela fashion-e mo seaparong sa setso, mme ba e dirise gore batho ba kgone go apara sentle. Mme ke bona e se ntho e leng botoka ka gonne ko bofelelong e bonala e ba okare setso ga se sa tlhompega mo setšhabeng.